Baahi ba heso, re tobane le bothata hobane ha ho sana dipoleke moo batho ba baholo ba ka ithutang le ho kwetliswa teng.

Ka pono ya ka, batho ba bangata ba sitwa ho etsa tjhelete ka dintho tse entsweng ka matsoho. Hobane ha ba na mebaraka e tsitsitseng ya ho rekisa dintho tseo. Ha ba tsebe ho ithusa .

Ka pono ya ka batjha ba hloka ho ithuta boikarabelo, puisano e ntle le ho nka diqeto tse loketseng. Tseo tsohle e leng bokgoni ba boetapele. Ka ntle ho dipapadi. Ba ka hodisa bokgoni bo kang ho kenya letsoho diketsahalong tsa setjhaba. Ho etella pele merero sekolong. Kapa ho sebetsa le ba bang ka mekgatlo ya baithuti. Ho ithuta ho mamela, ho hlompha maikutlo a ba bang. Le ho ba mohlala o motle. Ke motheo wa boetapele.

Ke tla qala kgwebo ya mobile food truck. Le ho rekisa di-slovenia tse kang di hempe le di-pipe tse nang le di-file tsa World Cup. Batho ba tla hloka dijo, le dimpho. Mme seo se ka nketsetsa tjhelete e ngata.

Batjha, boikwetliso bo bohlokwa hobane bo boloka mmele. O phetse hantle, bo thusa le kelellong hore e behe mafolofolo. Ha ke qeta ho ikwetlisa. Ke ne ke ikutlwa ke le bokowa ha ke qeta ho ikwetlisa. Ke ne ke ikutlwa ke le empa ne ke utlwa ke le bokowa. Empa kajeno ke na le matla, ke robala hantle. Hape ke na le boitlhompho. Le lona le ka etsa jwalo. Le qale ka ho matha kapa ho itshwara hantle dijong. Boiketliso ke mpho ya bophelo.

Ee, ke dumellana le sena. Hobane ha re bapala dipapadi tsa matjhaba-tjhaba. Re ithuta maqheka a matjhabeng a fapaneng. Re phamisa bokgoni ba rona le boiphihlelo. Hape ho thusa hore re tsejwe lefatsheng. Re fumana menyetla e meholo ya botsebi. Papadi e tlisa kgotso le bo kopanelo hara ditjhaba.

Batho ba jalang meroho ba tobane le mathata a kang ho hloka bareki, sebaka se loketseng le meroho e senyehang ka pele. Ba ka ntlafatsa ka ho ikopanya, ho paka hantle le ho etsa papatso.

Ho shebana le mohala ho feta tekano. Ho ka baka ho hloka puisano le batho. Ho se tsebe ho rarolla mathata, le ho sitwa ho ela hloko ho pota. Sena se ka ama bophelo ba kelello le thuto hampe.

Ha ke nahane hore nka di rekisa, hobane ke rata sehlopha sa ka haholo. Le ha se sa bapale hantle. Diaparo tsena ke karolo ya mohopolo wa ka. Ke tla dula ke na le tshepo ya hore sehlopha se tla ntlafala. Ke tla di boloka.

Ke sa le sekolong se phahameng. Ke ne ke le karolo ya sehlopha sa dipuisano, e leng debate. Seo se nthusitse hore ke be le sebete. Ke ithute ho mamela le ho nahana ka potlako. Ke eletsa bana ba bang hore ba kene sekolo ka maikemisetso. Hobane ke moo bokamoso ba bona bo qalang teng. Mme ho nka karolo dipuisanong kapa diqoqong tsa sekolo, ho ba aha haholo bophelong.

Ke ithutile hore papadi ya rugby e hloka boitelo, tshebedisano le boetapele. E bontsha hore katleho ha e tle ka motho a le mong. Empa ka ho sebetsa mmoho. Ke ithutile hape hore ha ho bonolo ho hapa, empa ka sebete le morero o hlakileng ho ka etsahala. Mme ka ho shebella rugby, ke ithutile bohlokwa ba ho se kene letsohong ha dintho di sa tsamaye hantle.

Sebaka se ke bapallang ho sona, se haufi le hae. Seo se entse hore ke rate papadi eo, hobane ha ke hloke ho nka nako e telele ke ntse ke tsamaya. Ebile ho.

Motswalle, ngwana hao a ka qala ho ingodisa dipapading tsa e-Sport online. Ho na le di-platform tse ngata tse amohelang batjha. Ho hlokahala computer le consol, internet e potlakileng. Le hore a ithute ka papadi eo ae ratang. Ka tshehetso ya hao le kwetliso e hlophisehileng. O ka fihla hole.

Ho bapala dikarata ka nako tse itseng ho ka thusa ho ithabisa le ho matlafatsa bohlale ba ho nahana. Empa ha ho se ho etswa letsatsi lohle, haholo-holo e se e le ka tjhelete. Ho ka baka mathata a kang ho ngangisana, ho lahlehelwa ke tjhelete kapo ho se be le nako ya ho etsa mesebetsi e meng e molemo. Ke ka hoo ho leng molemo hore papadi ena e be le nako e lekanyeditsweng, ntle le tjhelete le ka kgotso.